Ke tlo qala, ka tshebetso ya bophelo ya setjhaba e bitswang National Health Insurance. Re latele ka Clinic Base Primary Healthcare e bitswang PHC tshebeletso tsa motheo. Ya poraefete re na le Discovery Foundation thuso ya baithuti ba bongaka. Re na le Gift of the givers ditshebeletso tsa mafutsana. Ke tsona tse ding tsa ditshebeletso tsa bophelo bo botle, mme tse thusang batho ba fokolang.

Moo re tsamayang teng, ho na le malwetse a fapa fapaneng, ao nkekeng ro wa bona ka mahlo. E ka ba sekolong, dibukeng, ditulong, ke ka hoo ho leng bohlokwa hore re hlape matsoho mehlaena ha e le nako ya dijo, re ka sebedisa sesepa sa ho hlapa matsoho kapa re ka sebedisa hand sanitiser e nang le seventy percent alcohol. Ho thibela malwetse ana ho re kena ha bonolo, matsoho a hlwekileng bophelo bo botle. Re ka thibela malwetse ho re kena ha bonolo ka ho etsa jwalo.

Batho ba ke ba tsebang ba dulang le batsofe, ba ba tshwere ka tsela e ntle ebile e makatsang haholo. Ka mokgwa oo ba ba hlokometseng ka teng, ba ba etsetsa ntho e ngwe le e ngwe. Ke re le ha ntatemoholo a ntse a re maoto a bohloko, ba beha metsi a tjhesang, ba mothobe manto, ba mosidile, ba motshase le hore atle a kgone ho robala ebile ba ba nwesa le dipidisi, ha ba se ba qetile ho ja, ba etsa bonnete ba hore ha ba robala ba apara, ba futhumala. Lerato le lekalo.

Ke eng seo first aid course e tlo nrutang sona? Coure ena e nka nako e kae hape e tlo tshwarelwa kae? Ho na le certificate seo ke tlo se tholang, ka morao re qete course ena? Di-practical re tlo di etsa kae, re tlo sebedisa dummy, mannequin or batho ba nnete? E ka ba ke tlo kgona ho thusa, in emergencies like car accidents or ka mora hore ke qete course ena?

Ho bonahala bana ba hlaha haholo metseng ho feta toropong, ho ka bakiwa ke dintlha tse ngata tse amanang le tlhokeho ya tsebo, maemo a bophelo le mekgwa ya setso. Maemo a bophelo a mahlaha, ha ba na ditshebeletso tsa bophelo tse haufi, ditliliniki di hole. Ho nyoloha ha boemo ba bophelo, tjhelete ya ho kalama ho ya ko ditliliniking hore ba thole le information e tla ba thusang ka thibela pelei. Ho hloka basebetsi ba bophelo, metseng ya rona re na le dingaka tse fokolang le manese a fokolang, ho fana ka tsebo ya thibela pelei.

E, tshebeletso tsa HIV, and AIDS ke tsa maemo a kgotsofatsang, hobane phano ya di-ARV ke mahala. Mmuso o fana ka dikgetho tsa ARV mahala, mo dipetlele le ditliliniking, e leng tse nkang karolo ho fokotsa lefu la HIV. Diteko tsa HIV tse fumanehang, ho na le diteko tsa mahala mafelong a mangata ditliliniking, dipetlele a thusang ho fumana tlhahiso ka potlako. Mananeo a thibelo prep, prep e fumaneha bakeng sa ba phelang le kotsi tse kgolo, ho thibela malwetseng a tshwanang le HIV.

Ho netefatsa hore batsofe ba fumana hlokomelo tsatsi le letsatsi ba etsa se latelang, re ka theha mekgwa ya puisano e nepahetseng le basebetsi mmoho le nna, ke be le lenaneo la tshebediso, ho romela le ho amohela batsofe ba bang, ho ba le basebetsi ba on standby. Ha o ka etsahala hore ba bang ba basebetsi mmoho le nna ba se ke batla mosebetsing ntle le ho report-a, ke tsebe hore ke founela bana ba on standby, re tsebe ho ntshetsa hlokomelo pele ya batsofe tsatsi le letsatsi. Re etse bonnete ba hore mosebetsi wa rona re o ntshetsa pele ka makgethe, ha ho na motsofe ya tla bang le bothata tseo.

Borakgwebo ba ke kopana le bona, ba ithekisetsa ditholwana, dilamunu, apole, banana. Ba bang ba rekisa mazimba, diswitsi, ba bang ba rekisa di-charger, headphone, pouch-e. Ba bang bona ba ithekisetsa diloko le dinotlolo. Ba bang bona ba rekisa , ba bang ba ithekisetsa dipoone, ba bang ba rekisa nama e besitsweng chicken-e, nama ya fariki. Ba bang bona ba ithekisetsa mabele motoho, ba bang ba rekisa ona magwenya hoseng, ba bang ba rekisa mazimba.

E, seo se etsa hore le nna je be le thahasello ya hore, ke ye tliliniking ke yo fumana keletso e tlang thobang ebile e mphodise maikutlo. Ho ba ke bona feela batho bao ba utlwisisang seemo se ke leng ka hara sona. Kantle ka mona ha ho na motho ya utlwisisang, ba nnyefola, ba nshebela fatshe, ka nahana hore ke tlo ba tshwaetsa, empa ba sa utlwisise ebile ba sa tsebe hore seo se ntshwereng ha se tshwaetsane fela. Empa ke lebohela mantswe a kgothatso ao ke lo wa fumanang tliliniking, ke thole le nna matla le boitlhompho.